Mekgwa ya go tlhokomela pholo ya bo mme e amana ka tlhamalalo le boitekanelo jwa bana. Mme dithulaganyo tse di okapetswe ke maano a temo, botsogo le thuto ka tsa go fokotsa go amana ga malwetse a bana ka ditsela tse di latelang. Tlhokomelo e e botoka ya boimana, pele le morago dithulaganyo tsa kalafi le thibelo ya malwetse, go thibela malwetse ka dipholo. Bana ba ka fiwa dipholo tse di thibelang letshoroma le mmokwane, go ruta bo mme ka dikai tsa malwetse, mekgwa ya botlhatlhegelo le boitekanelo, thuto le tshegetso ya bomma.

Fa mongwe a sena madi a ka dira dilo tse di latelang go bona melemo e ya malwetse a mangwe a a leng tlhwatlhwa kwa godimo. Tshegetso ya mmuso le kalafi ya mahala, dirisa merero ya mothusi. Di-pharmacy tse di rekisang melemo ya generic, go kopa thuso mo setšhabeng. Go sa kgone go bona melemo ke bothata jwa boitekanelo jwa setšhaba, ga se ka motho a le nosi, ke ka moo di puso mekgatlho ya lefatshe le setšhaba di tshwanetseng go dira mmogo go netefatsa gore botsogo ga bo rekiwe ke tshwanelo.

Diokobatsi tsa maiterelo jaaka Dagga, Cocaine le Heroine le tse dingwe tse di dirwang kwa ntle ga tlhokomelo ya ngaka, di ama botsogo jwa batho ka ditsela tse di masisi tse di amang le mmele monagano botshelo jwa lelapa le setšhaba. Kgato tse di ka thibelelang go amana ga diokobatsi le dikotsi tsa tsone, thuto le kitso go ruta bašwa mo tikologong le mo setšhabeng, go rotloetsa mekgwa e e siameng ya boitlosobodutu, boikarabelo jwa puso le molao, kalafi le tshegetso ya ba ba setseng ba amogetse. Diokobatsi tsa maiterelo ke kotsi mo botsogong mo setšhabeng le mo ikonoming ya lefatshe.

Goreng go le botlhokwa gore o itshireletse mo HIV le boimana ka nako e le nngwe. Tshireletso e e gabedi e sireletsa maphelo ka botlalo. Boimana jo bo sa batlweng o ka dirisa dipilisi, implant, di-condom-o. HIV o ka dirisa di-condom-o, di-PrEP. Batho bale bantsi ba ka tsenwa ke HIV kgotsa ba ima ba sa lebelela. Go ima ga bašha kgotsa bale mo kamanong e e sa siamang ka go senya matshelo, tshireletso e gabedi e tshegetsa kamano e e nang le boikarabelo. Go itshireletsa ga se phoso ke boikanyo mo matshelong a lona ka bobedi, fa molekane a gana go nna le tshwanelo ya gore ke batla re itshireletse ka gonne ke rata wena mme ke rata le bophelo jwa me.

Melemo e makeišene a bonang ka ditleliniki tsa twenty-four hours. Thuso ya botsogo ka nako epe, go tlhokomelwa ga basadi ba ba imileng go tokafala, go fokotsa puso ya dipetlele. Thuso ya mo malapeng a a , go naya batho kgotsofalo le boitshepo. Tiro ya puso e tlisa tshireletso ya mmatota, tshweetso ya gore ditleliniki di tswelele go bula bosigo le motshegare ke tshwetso ya tlhompho le tlhokomelo ya batho ba ba nnang mo mafelong a a sa tokafatswang sentle. E bontsha gore le fa o le mo makeišeneng, botsogo jwa gago bo botlhokwa jaaka mongwe yo o nnang mo motseng o mogolo. Ga ke tlhole ke tshoga fa ke lwala bosigo, ga ke tlhole ke leba ngwaga o mongwe le o mongwe.

Ditirelo tse ke di ratang mo bookelong jwa poraefete mme ke sa di batle gope kwa ntle. Boikhutso le botlhweki jwa dipetlelo, tshireletso ka kamogelo e e botho, go se diege mo tirong, dijo tse di tlhokometsweng sentle, kalafi e e tseneletseng le thekenoloji e e kwa godimo. Boikutlo jwa tshireletsego mo pusong ya melemo le botsogo. Mo bookelong jwa poraefete ga ke ikutlwe ke le mo sepetleleng, ke ikutlwa ke tlhokometswe jaaka motho e seng fela jaaka motheo wa dipalo.

Di tomagano tse di atlegileng tsa go rotloetsa kgolo e e itekanetseng ya bana. Lenaneo la phepo e e siameng go rotloetsa pelegi ya lebele, mananeo a di kgaolo. Go ruta ga batsadi ka tlhokomelo ya pele, go fepiwa mo dikolong le malapa. Ditogamaano tse di atlegileng di kopanya dijo kitso tlhokomelo le tlotlo ya maikutlo go godisa ngwana mo mmeleng, mo mogopolong le mo maikutlong. Ke tiro ya batsadi setšhaba le puso go netefatsa gore ngwana o mongwe le o mongwe o simolola botshelo ka tsela e e nang le bokamoso.

Dikgoreletsi tse di teng mo go agiweng le go dirisiweng ga matlwana a a kgethegileng. Go tlhoka dipilisi tse di tlhalosang ditlhoko tsa boitekanelo mo mafelong otlhe, ditshwenyegelo tse dingwe tse di akaretsang di tomagano tse di sa tlhamaletseng. Tlhokego ya kitso le thuto mo baakanyetsong le mo bagwebing setlhopha se se sa bueledi diphetogo ka bontsi. Fa matlwana a siametseng a batho ba ka nnang le bogolo a leng teng, ke ka moo setšhaba se supang gore se utlwa se amogela le go tlotla seriti sa mongwe le mongwe.